Mhaka ya kahle ku va kha va fonela ambulense yi suka i kwale exibedhlele yi ta emutini yi ta yi ta va rhwala va kota ku fika exibedhlele hi ku olova kumbe va nga kuma makhelwani kumbe wa kwalaya mutini loyi a loyi a nga na movha a kota ku va rhwala a va fikisa exibedhlele kambe xa ku nkoka i ku fonela ambulense leyi nga tata hi xihatla yi fika yi va teka then yi va fikisa exibedhlele hi ku olova.

Xa xa ku sungula ku va kha mi kuma munhu loyi a nga ta kota ku va a karhi a tirhana na vona loyi a nga ta kota ku ri loko se nkarhi wa ku nwa tiphilisi se wu fika a kota ku vatsundzuxa loyi a nga ta va tlhogomela hi minkarhi yo tala loko sweswo swi nga ri kona kambe mi nga va seketela alarm eka foni ya vona ku loko yi rila alarm liyani va swi tiva swa ku se i nkarhi wa ku va u kha u nwa tiphilisi hi ndlela yeleyo swi ta ka swi olova swinene leswaku va kota ku va va kha va nwa tiphilisi hi nkarhi.

Xivangelo xa kona i ti i timhaka ta ku ri ematikoxikaya mapatu ma tseleka yini a wu yehla ni ambulense a yi koti ku va yi kha yi famba kahle kumbe yi kha yi tsutsuma hikuva mapatu ma na magojigoji se hi swona leswi vangaka leswaku tiambulense ti nga fiki hi nkarhi loko se ti foyineriwini ku va kha ti ta ti ta teka vavabyi.

Tilayini ta le etliliniki ku va tiva kha ti tala swinene u va ku kha ku xota vatirhi loko mo swi langutisa kahle ku na vatirhi vatsongo etitliliniki a ku na wo hlaya hi swona swi vangaka leswaku tilayeni ti tshama ti va ti leyini ende a ti hungutana nakona ku na lava vatirhi lava lolohaka swinene loko va fika emintirhweni vo fika va tshama vanhu va nwa ti tiya se ni vafanekele va lemukisiwi hi nkoka wa ku va va faneleke va tirha hi ku tiyimisela hikuva ku na vanhu vo hlaya lava lavaka va va ka va pfuna leyi se a va lemukisiwi leswaku a va tirhi hi ku tiyimisela va pfuna vanhu tanihileswi va nga thoriwa vathoriwa swona.

Tliliniki ya le kaya laha mina ni tshamaka kona i tliliniki leyi yo ka yi nga tirhi hikuva kha yi ti yimiserile loko u fika nampundzu or namixo hi va ma nine u ta kuma leswaku ri u ta tshama until ku zila ku fika va ma five namadyambu leswi swo ka swi nga ri kahle na katsongo ku tshama siku hinkwaro wu nga pfuneki naswona tliliniki yona ku basa yi basile a ndzi voni ku ri na xihoxo hi mabaselo ya tliliniki kambe ku pfuneka se karhi se wu fambile swinene hi leswi mina ni nga na xihoxo na swona.

Leswi vanhu a va vula swona a va vula leswaku ri leswi swa ku tlhavela swo ka ka van'wana a swi nga ri ku pfuneni nakona ka van'wana a swi tlhela swi fika swi va vabyisa leswi a va vula swona vanhu va tiko leswaku eku va endla ku va va kha va tlhaverile va fika va vabya endzhaku ka masiku mambirhi se va sungula ku vabya.

Swilo swa kahle ku na van'wani vanhu a va dyondzisiwi hi nkoka wa vatsoniwa swi nga va kahle swinene ku ri nga va na chanele eka mavonakule laha ku va kha ku dyondzisiwaka vanhu makhomelo ya vatsoniwa na nkoka wa vona ku va va kha va ri kona evuton'wini hi va kombisa leswaku ri ku va va va va ri vatsoniwa a swi vuli nchumu kambe na vona ka ha ri vanhu ende va fanela ku va va ka va hanya laha emisaveni nakona va fanela ku va va kha va khomiwa kahle tanihileswi na vona ku nga va ku fana na hina.

Leswi swi fanekele ku endleka etikweni ku fanekele ku va na vurimi vurimi lebyiwa byi nga pfuna leswaku ku va ka byi phamela swakudya eswikolweni mfumo wu nga kota ku vulavurisana na vona leswaku ku ri va kota ku va va kha va phamela swakudya eswikolweni ku nga fane loko vo ti kota ku tisa vurimi ematikoxikaya swi nga endla leswaku ri swakudya swi va swi ka swi nga ha short ti eswikolweni swa ku vana va kota ku va va kha va ya mahlweni na tidyondzo ta vona va nga koti ku dyini loko se ku ri nkarhi wo wisa.

Xo sungula ku va va kha va kota ku dyondza vana na mindyangu va va nga vitana vanhu va vaakatiko hinkwavo va ta exikolweni then va kota ku vulavula na vona hinkwavo hi nkarhi wun'we va va va va dyondzisa mayelana na swakudya na matirhelo ya dyondzo va va kombisa tanihi hi leswi swi fanekele ku swi va xiswona endzhaku ka sweswo then loko lava vatswari va fambile etitlilasini va nga ha ya emahlweni va dyondzisa vana leswaku ri va kota ku tiva matirhiselo ya swakudya na dyondzo.

Swa kahle hikuva va veka lexa xo kombisa ku lexiwani ku nghena va va va va xisati ku nghena va xinuna ku tlhela ku nghena na lava vatsoniwa kambe mina leswi ni nga vulaka swona i ku etimolweni leswi va fanekele ku swi endla va va fika va endla ti-toilet ta va xisati ti-toilet ta va xinuna va tlhela va endla ti-toilet ta lava va vatsoniwa leswaku ku nga vi na ku ntlimbanontlimbano or ku nga vi na swihoxo un'wana na un'wana a tiva swa ku mina ni ta nghena ka leyiwani xihambukelo ku nga vi na ku tlumbatlumbana kumbexana i mhaka ku swi nga vanga swihoxo swi swi nga vanga leswaku lava vatsoniwa va kumeka va nga ha kotanga ku va va tirhisa ti-toilet.

Mina ndzi ehleketa leswaku tin'anga ti na matimba ende ta kota ku va ri ka ti pfuna mavabyi ya miri hi mhaka ku yi voni vo tala swinene va kha va pfunaka ematikweni va kha va pfuneka ematikweni i timhaka ta tin'anga kambe ko va na tin'wani to ka ti nga swi kotiki ku pfuna kambe leto hlaya tikona leti to tirha hi ku tiyimisela leti kotaka ku va ti ka ti pfuna ti nga faki vuloyi ti kona tin'anga to kota ku pfuna ku tshungula.

Ndlela ya kahle ku va munhu a tshama a tshamiseka a kunguhata leswaku ku ri a nga tsutsumatsutsumi na tiko ene i munhu loyi a faneleke ku va a karhi a va na vutihlamuleri eka vutomi bya yena a nga endli leswaku ri a cincacinca va vasati a tshama a ri mabyaleni i ku va munhu loyi a tshamaka ni muti wa yena va tshamiseka vatsakini.

Mhaka ya ku va a tekela swiletelo swa manwelo ya tiphilisi i ku va a karhi a kota ku hola hikuva loko wo ka u nga landzeleli swiletelo a wu nge koti ku va u karhi u hola swi ta teka nkarhi ende swi nga nyanyisa na mavabyi se mhaka ya kahle hikuva munhu a fika a landzela swiletelo tanihileswi swi nga hlamuseriwa xiswona hi dokodela.

Swi na nkoka ku va u kha u tiva rihanyo ra wena ku ri hi le ra njhani naswona ku va u kha u tshama u karhi u kambela swi pfuna leswaku na loko wo va se i ri na yona u nga kota ku va u ya exibedhlele u kota ku pfuneka ka ha ri na nkarhi yi nga se ndlela se yi va se a yi hangalaka na miri wa wena hi mhaka loko se yo hangalaka swi ta tlhela swi fika laha se u nga ta va na AIDS laha yo ka yi nga tshungulekiki.

Xo sungula xo faneke ku xi endla i ku endla leswaku ku va na mintirho leyi va nga ta kota ku tirha kambe ku nga ri mintirho leyo vava ku va ku ri mintirho leyi yo ka yi nga hluphi leyi munhu kumbexana a nga kota ku tirhisa computer ku va a kha a tirha ndzi vona ngari swi nga va pfuna ku va kha va kota ku ti yimela evuton'wini va tiva leswaku va kota ku nghenisa swimalana leswi nga ta va hanyisa ku ya mahlweni.

Loko a swibedhlele va nga sungula ku va va kha va kota ku va va va vitana vanhu xibalo va ta va ta sungula ku nyikela ngati leyi nga kota ku va yi kha yi pfuna etikweni lava shoteriwa kumbe vavabyi lava va ta koteku hi lava shoteriwa ngati va ta kota ku tirhisa na ti nga ti leti ti nga Ku nyikeriweni hi vaakatiko.

Swi ta pfuna leswaku vanhu va kota ku kuma vutshunguri va tlhela va kota ku kuma tiphilisi leti ti nga ta kota ku vavatima ti kota ku va sirhelela eka vuvabyi bya AIDS hikuva loko se siya ka AIDS munhu u vheta u lova a ka hari na ku ndzi nga tshunguleka se ni loko wo va na HIV u kha nwa tiphilisi tetiya ta ku huma ka US AID ndzi ta kota ku ku pfula leswaku ri u kota ku hanya malembe yo hlaya.

Swi nga va kahle ku ri loko va sungula ku va kha va dyondzisa tidyondzo ta vona va sungula hi ku lemukisa vana va xikolo hi madyelo ya siku va va dyondzisa leswaku ri swakudya swa so swa kota ku va swi pfuna hi ndlela ya so leswaku vana va xikolo va kota ku tiva leswaku va fike va dya swakudya swa njhani loko siku rixile.

Swikoweto swa COVID-19 hikuva u khohlola swinene swin'wana swa kona i ku va u pandza hi nhloko i swin'wana swa kona i ku va u titwa u ri hava matimba swin'wana swa kona hikuva i nga u va na ku kayivela ka ku hefemula.

Swi tala ku teka nkarhi wo leha swinene laha swi nga tekaka va three hours hinkwayo ambulense yi nga se fika swa kahle swa va fika va va swi endla leswaku swi kota ku ri swo fana swa sona swi hela va fanekele va endla leswaku ri mapatu ma le makaya ma kota ku fambeka ma va na swikontiri leswaku timovha ti kota ku va kumbe ambulense leswi yi kota ku va yi tsutsuma hi ndlela ya kahle yi ri karhi yi nga chavi i swi gojagojani swi nga le mapatwini.

hi ku va u etlela na munhu loyi na yena a nga na vuvabyi bya gome swi endla leswaku byi vheta byi ku tlulela hi ndlela yeleyo.

U fanekele u endla swa ku u tirhisa condom loko u lava ku tlela na un'wana munhu kumbexana u nga endli na ku endla u ta va u tisirhelelile nakona u fanekele loko u ri na munhu mi rhanga mi ya exibedhlele mi fika mi kamberiwa hinkwenu swi vonaka leswaku ri hinkwenu mi hava kumbe mi na yona na.

Swilo swa campaign i ku va vanhu va kha va hlangana hi xitalo va ri karhi va ri na xirilo lexi va lavaka ku pfuniwa eka xona. Se ni va nghena patwini va va kha va yimbelela tinsimu ku kombisa vilelo nakona swa va pfuna hikuva tin'wani tikhampani ta yingisa ti va endlela leswi vanhu va swi lava.

A swa ha fanelangi hikuva se u tshunguriwile hi ku hetiseka se u hori ku hola se ni u nga kota ku va u u nga vi eka u va handle u vona vanhu kambe u va na ku titlhogomela.

A wu xaveki nakatsongo mimirhi yo tala ngopfungopfu loko ku ri leya swin'wana yi va yi kha yi durha ni nga kombisa ngopfu hi leyi hi lowu hi murhi lowu kumbexana tiphilisi ta ta lowu ta marhambu ta marhambu wu va kha wu durha swinene hi ku swa kota ku fika vo ma four hundred. Ni nga tlhela ni vula leswaku ri na le titliliniki ku va ku kha ku xota mirhi swi kombisa leswaku ri yi le ku durheli swinene mfumo na wona a wu koti ku va kha wu fikelela ku xava mirhi liya.

Xa ku sungula ni ta ya ni ya tivisa eka ndhawu yaleyo leswaku ri mimirhi ya vona a ya ha ri enawini kumbexana se yi hundzeriwile ni tlhela ni nghenisa na maphorisa leswaku ri ku va vona lava va ni pfunaka leswaku ri ni yi humisa ku yini loko mhaka yi ri so naswona va fanele leswaku va khomiwa hi timhaka ta ku ri va endla vukungundzwani hi timhaka ta ku ri loko ku ri xopo ri faneke ri cheka kumbexana ri kambela swilo swa rona leswaku ku ri swa ha ri kahle kumbe a swa ha ri kahle na.

Mhaka leyiwani yi olovile swinene mfumo wu fanekele wu endla leswaku ri wu thola vanhu leswaku titliliniki ti kota ku va na vatirhi va nga ha xoteriwa hi vatirhi. Ku na mali yo tala leyi vanhu va yi hakelaka ngopfungopfu ti-tax leswi nga kota ku fikelela laha yi kotaka leswaku ku yi hakela vatirhi lava vantshwa lava nga ta thoriwa.

Yin'wani ndlela ya ku va vuvabyi bya HIV byi nghena ha yona hi loko wu va ngati ya wena kumbexana mi kuma swa ku ku na munhu wa HIV loyi a nga nyikela ngati a ve ngati liya yi ya fakiwa ka wun'wani sweswo naswona swi nga endla leswaku luyani a vheta a khoma HIV.

Vangela ku pandza ka nhloko, swi nga vangela ku va munhu a sungula ku nyuhela mi kuma swa ku se wa nyuhela. Hi swin'wana swa kona leswi leswaku swi i switandzhaku swa kona.

Muongori u hoxile swinene hikuva mi nga rivali leswaku vuvabyi bya munhu un'wana i xihundla. Se ni u ve a humesa xihundla lexiya eka vanhu hinkwavo va swi tiva leswaku lava va nga yima laya va na HIV leswi swi nga ka swi nga ri kahle nakatsongo a swi pfumeleliwangi loko i ri a titliliniki kumbexana i ri dokodela. U fanekele vuvabyi bya vuvabyi bya munhu byi tiviwa hi wena na yena.

Hi n'wi vona hi ku va a kha a khohlola swinene a sungula na ku va se a ondza swinene hi vheta hi swi vona swa ku loyiwani swi swi nga endleka ku va ku ri TB hambileswi swo ka swi nga ringanelani kambe hi swin'wana swa kona.

swinene hikuva hi mikarhi yo tala loko u vulavula hi leswi ku dyaku u swi byela un'wana swa kota ku va swi huma a xifuveni xa wena u kota ku sala u va kahle.

Swi hi pfunile swinene hi timhaka ta ku ri vanhu vo hlaya kumbe vanhu vo tala a va khomiwanga hi vuvabyi bya COVID-19.

Vuvabyi bya gome i HIV leyi yi ku khomaka hikuva u hlangane na munhu loyi a nga na vuvabyi bya HIV mi tlela mi nga sirhelelani hi condom a ve se yi tlulela lowun'wani se a sungula ku vabya.

Swi nga hunguta swinene hikuva van'wani va endla hikuva va kha va nga tivi leswaku vuvabyi bya byi va byi ri njhani. Se loko vo tiva leswaku vuvabyi bya byi nga ku fikisa kwihi ende byi nga ku onhela njhani hi vutomi bya wena va ta sungula leswaku va chava ku va va kha va byi khoma ku va kha byi va khoma. Se ni va ta sungula ku tisirhelela eka byona.

Swa va tikisela swinene ngopfu hikuva a va koti ku va va kha va ti endlela swilo hi voxe. Se leswi swi endla leswaku swi va nyanyisela vuvabyi nakona a byi koti na ku va byi hola vuvabyi lebyiya hikuva a va koti ku pfuneka.

Swakudya leswi akaka miri i miroho ya swiphaso leyi va yi katsaka na timanga timanga leti nga kandzeriwa. Tikhavichi, malamula, tibanana hi swin'wana swa kona leswi swi kotaka ku va kha swi aka miri leswi swi nga na ti-vitamin exikarhi ka tona.

Maphilisi ya kona va ma vitana ma kota ku pfuna and ma cheap-i u ma kuma cheap a ma durhi swinene ene ma kota leswaku ma hunguta HIV leswaku yi nga ku karhati swinene u va ka kahle u kota ku hanya ku ya mahlweni na vutomi.

Eka principal wa xikolo kumbe nhloko ya xikolo a hi kombela leswaku ri hikuva laha handle lahawani swi tika swinene vana va nga eneli hi swakudya leswi swi va ku lawani. A hi kombela leswaku hi endla xirhapa leswaku ri ku va na swakudya leswi hi nga ta swi byala leswaku vana va kota ku va kuma swin'wana swa miroho ya ku kota ku va va ya dya emakaya kumbexana kwala xikolweni vadya va kota ku xurha swinene. Ni nga khensa swinene loko mo a mo va kha mi pfumelelana na xikombelo xa mina.

Mikarhi yin'wani swi swa hlupha hikuva swa endleka mi kuma swa ku na tirha ni kha ni tirha ekule. Mina kaya hi le Limpopo kuma swa ku ni tirha a Gauteng seni loko ni kha ni tirha a Gauteng kuma swa ku ri ni vuye hi xinkarhaninyana and na laveka ntirhweni ku ri ni vuya hi xa mundzuku xa kona. Leswi ni swi tivaka ku ri u rhanga u yima nkarhinyana ku va u kha u kota ku hlambisiwa seni mi kuma swa ku ni faneke ni tlhela ni khandziya movha hi siku rero ra ra nkosi ni tlhelela le a Gauteng ni ya ntirhweni. Se ni hi swona swi nga ta hlupha swinene hikuva loko no ka ni nga tlheleli hi nkarhi entirhweni ni nga fika ni ri hlongoriwa va va ku a landzeleli milawu ya vona.

Ku va na miehleketo leyinene swi endla leswaku ri u nga yivi u nga endli swo biha kumbexana ku dlaya munhu ende swi endla leswaku u kota ku va u kha u humelela emisaveni. U kota ku hleketa hi swa kahle, u kota ku hleketa leswaku u nga endla yini ku va u kha u kota ku va u kha u hlayisa muti wa wena, u kota ku tiva leswaku ri u yi nghenisa kanjhani mali se swa pfuna swinene leswaku hi kota ku humelela emisaveni i va na muti lowu u nga ta ka u nga fi hi ndlala.

Leswi va swi vulaku i ku ri ku va u hunguta ku vilela i ku va u fanele u vulavula na wun'wani munhu a kota ku ku ka kumbexani a kota ku ku kombisa ndlela ku ri u nga endlisa njhani eka xivilelo xa wena.

Swi nga vangela ku ri a va na ti-heart disease swo fana na ti naswo swi nga n'wu khoma.

Wo fanekele u landzelela leswi va nga ku byela swona ku u fanekele u tirhisa hi ndlela ya njhani mirhi liya u nga tluli na siku u nga n'wani loko ku ve va te ri u u nwa masiku.

Ku va u kha u sungula ku va kha u rivala swilo loko u loku byeriwa xan'wanchumu u kahlula u rivala.

Byi nga pfuna hi timhaka ta ku a nge vi na ntshikelelo wa mianakanyo se i ta kota ku va kahle a kota ku va a ya mahlweni na vutomi bya yena.

Ni nga kombela ka makhelwani leswaku va hi rhwala tanihileswi va nga na movha va hi rhwala hi kota ku ya a xibedhlele.

I ku n'wu hlohlotela leswaku a fanekele masiku hinkwawo a hamba a teka mirhi liyani a nga tluli na siku na rin'we leswaku swi kota ku n'wi pfuna a kota ku va a hola na yena a fana na van'wani vanhu.

Tindhawu to fana na le exibedhlele tindhawu leti ti nga hlayiseka swinene ku va vanhu la vo hunguta ntshikelelo va fanekele va va kwahalaya hi kona ni vonaka leswaku ri hi kona ku nga kahle swinene.

Ya va pfuna leswaku va kota ku ya mahlweni na vutomi va kota ku va va va kha va endla leswi va swi lavaku hi siku na siku.

Swi nga ku vangela leswaku u nga ha vi munhu loyi u nga tiya u loko se masiku man'wani laha u nga ha n'weku u ta tshama mara wa ha karhele hi timhaka ta ku se u tshikile ku va u kha u nwa leswiyani swa swa mirhi liya.

Swi vangiwa hi ku va nga rivala ku va nwa yihi mirhi ya kona leswi hikuva va na i nkingha ya ku rivala .

Vaaki va nga kucetela kumbe ku kombisa vanhu lava dzahaku swidzidziharisi leswaku swi na khombo ku fika kwini ku va munhu a dzaha swidzidziharisi nakona swi nga ku vangela mavabyi.

Leswi va fanele ku endla i ku fanele leswaku va kota ku va mirhi liya loko va yi tirhisa va va pfuna leswaku va yi tirhisa ka njhani mirhi liya nakona va yi tirhisa nkarhi wa njhani.

Swa pfuna hikuva loko vanhu va ri karhi va tiva hi vuvabyi byo karhi va kota ku va va tiva na ndlela leyi va nga ta kota ku va va kha va ti sirhelelaku ha yona eka vuvabyi byi bya leswaku byi nga va khomi.

Va nga va seketela leswaku va nga tshuki va titwa leswi va swi endlaku swi nga ri kahle a va tiyiseli siku rin'wani va ta va kahle.

Swi na nkoka hikuva vanhu va kota ku pfuneka leswaku va kota ku hanya malembe ya ku tala.

I timhaka ta ku matiko ya le xikaya a ya hluvukangi ku na swilo swo tala swa ku leswi xotaku na na mapatu ma celekini a swi koti ku va na ku pfumeleka ka vanhu lava nga dyondzeka va madokodela nakona swin'wani swa kona i ku va ku ri hava mali ya ku kota ku va yi xava mirhi yo ringana.

Ni nga va tsundzuxa leswaku ku va va nga lavi ku tshunguriwa swi ta fikelela laha swi nga ta endla ku ri va hi siya emisaveni.

Swi na nkoka leswaku hi kota ku lemukisa vanhu leswaku ri vuvabyi lebyiwani byi kona emisaveni and nakona bya byi na khombo swinene.

Swi kahle ku va kha u vulavula leswi swi ku tshikelelaku swa swa ku pfuna leswaku a moyeni wa wena u hunguteka u va kahle na loko u vulavula leswo hi hi leswi swi swi ku tsakisaku swa yendla na swa ku na miri wa wena wu va wu tsakini wu ri .

U nga kota ku pfuna hi government agencies leyi yi kotaku hi ku va yi nyika tiyindlu laha vanhu va nga ta tshama kona va kota ku hlayiseka.

Swi na nkoka hikuva u ta kota ku pfuneka u ta kota ku hola u ta kota ku va u va kahle.

Swintshuxo xa kona i ku kuma mirhi liya va yi vitanaku genetic hi yona leyi a yi ta kota ku ri yi kota ku va kha yi xaveka yi nga durhi.

Va fanele ku cheka ku sukusela ka three wa tin'hweti ku fika ka six wa tin'hweti ku endlela leswaku va kota ku va va vona leswaku himpelampela va le ku tekeni ka mirhi.

Va kahle ku va ka mimirhi leyi leyi va va nyikaku va fike va tsala lahayani swa ku ri u teka tingani hi siku ene nakona ka ngani leswaku munhu loyi a nga ta va a kha a va nyiketa mirhi liya a swi tiva leswaku u swi endlisa ku njhani nakona va hlohlotela leswaku loko va la ku xava mirhi va fe ke va ta na munhu loyi loyi a va nyikaku mirhi leyiwani kumbe lava a va nwisaku mirhi liya leswaku a kota ku twa swilo hinkwaswo hi timhaka ta ku ri loko vo byela luyani a nga na vuvabyi a nga fika a rivele loko se a fika a kaya.

Xitatimende lexiwani xi kombisa xihlawuhlawu laha va vulaku leswaku ri vanhu vantima a va fanelangi ku tirhisa mirhi ya ku hunguta ku vilela.

Va fanelekele va endla va dyondzisa etitlilasini leswaku ku na vuvabyi bya njhani nakona u byi sirhelela njhani vuvabyi bya miehleketo va hamba va dyondzisa vhiki na vhiki.

Ni nga thola ma-traffic-i yo tala leswaku ya kota ku va ma ya va mapatwini lava va chayaku kumbexana lava va chayelaku timovha va dakwini va kota ku khometeriwa hinkwavo.

Va sivela hikuva loko se ku ri na vu loko se ku ri na ku fikelela ka vukorhokeri bya rihanyo ra miehleketo vanhu va lava va nge koti ku va va kha va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikuva se va na vutivi leswaku ri swi nga khumba ku fika kwihi.

vubihi bya ku va u ya eswibedhlele swa ka mfumo i ku ri u ta pfuniwa seni ku ri khale kambe vusaseki bya kona i ku ri a wu nge hakeli u ta pfuniwa mahala.

Ni nga ri hlamuseta switandzhaku swa kona swa ku swa ku fana na ku va loko wo ka u nga teki maphilisi u ta lova ni tlhela ni ri hlohlotela ni ri kombeta leswaku swi na nkoka ka njhani ku va munhu a kha a hanya a kota ku hlayisa muti lo ku ve u na muti kumbe a kota ku hlayisa vatswari lo ku ve ha ri kona vatswari se loko a nga landzi maphilisi swi ta fikelela laha a nga ta hi siya emisaveni.

Hi swona swinene vantshwa va onhakile naswona va tsanile va onhakile va tirhisa swidzidziharisi va endla swi leswiyani hinkwaswo se ni va swa va fanela ku va va kuma mirhi leyiwani.